La ntlha ke pagama sefofane ke ne ke itumetse e le tota, ke sa itse gore ke iketseng. Go pagama sefofane ke boiphitlhelo jo bo monate jo bo tlisang boiketlo le lethabo. Ke ne ka fofela kwa United Kingdom, ka sejatlhapi, go ithuta le go bona lefatshe ka ditso tse di farologaneng, go oketsa kitso le maikutlo a a molemo.

Ee, toro ya me ke go ipona ke pagama sefofane. Ke tla rata go fofela kwa nageng tse dingwe ka gonne ke tshepa gore go pagama sefofane go fana ka maikutlo a a boiketlo le lethabo le letshogo, mme ke kgona go bona lefatshe le le farologaneng le go ithuta ka ditso tsa batho ba kwa ntle, fa nka ipona ke pagame sefofane.

Tsala ya me fa o fofela kwa Nigeria o tshwanetse go rulaganya le go reka thekete ya sefofane, o tshwanetse go batla sefofane se se tsamayang kwa Nigeria, o se bapise le ditheko le nako ya go tsamaya. Gape o tshwanetse go netefatsa ditokomane tsa gago, o tshwanetse go netefatsa gore passport-o ya gago e siame le gore visa ya gago e siame, gape o tshwanetse go tshwara le ditokomane tse di tlhokegang go tsena kwa Nigeria. Fa o tsena kwa boemelong jwa sefofane kwa Nigeria, tsala ya me o tshwanetse go netefatsa ditokomane tsa gago.

Ke akanya gore dibese di botlhokwa mo toropong ka ntlha ya gore di fa batho ba le bantsi phitlhelelo ya go tsamaya ka tsela e e sa turing le go fokotsa tlholaganyo ya dikoloi tsa poraefete mo ditseleng. Dilo tse ke di ratang ka bese ke gore di boloka madi le nako ya motho. Gape tse ke di ratang ke gore di kgona go tsamaya go na le batho ba le bantsi ka nako e le nngwe. Tse ke sa di rateng ka bese ke gore nako e nngwe dibese di latlhega mo go tsamayang ka nako e e tlhomilweng, gape di na le go tsamaya di na le batho ba le ba ntsi, di tletse thata.

Fa ke leka go dirisa kgotsa go reka karata e e botlhale ya bese, ke kopana le mathata a a farologaneng a a jaaka mathata a thekenoloji. Nako e nngwe karata ke fitlhela ke sa tsenya sentle mo sebediswa sa go bala karata. E dira gore ke se ke ka kgona go tsena mo beseng ka nako, gape le go tlhoka kitso ya go sebedisa karata ka gonne ba bangwe ga ba itse mokgwa o o tshwanetseng go reka le go tlatsa karata, le nna ga ke itse.

Sa ntlha ke gore ba netefatse gore batho ba tsena ka mo dibeseng ka polokego le tshireletso gore ba fokotse dikotsi mo mmileng. Gape sa bobedi ke gore ba tshwanetse ba netefatse gore nako ya bona e siame gore batho ba fitlhe kwa ditirong tsa bona ka nako. Gape sa boraro ke gore ba netefatse go tlhoma maitemogelo a a molemo mo bathong ka boitshwaro jo bo siameng le go ba naya thuso fa go tlhokega.

Dikotsi tse di ka diregang ke gore batho ba ka palelwa ke go fitlha kwa ditirong tsa bona kgotsa kwa sekolong ka nako mme se ka ama ditiro le thuto tsa bone. Gape batho ba ba yang tirong ba amega ka gore ba patelesega go batla dipalangwa tse dingwe tse di jaaka thekisi kgotsa go tsamaya ka maoto. Seo se ka ba senyetsa madi a bone le nako.

Go ya ka nna, dibese di tsamaya ka nako e e rileng ka gonne seo se thusa gore di kgone go tsamaisa batho ka tsela e e rulagantsweng. Gape go tshwanetse go nna le time-table, ka sejatlhapi, e e tlhomamang gore bapalami ba itse gore ba ka ema kae le kae. Gape seo se thusa gore go se nne le phitlho e e kgolo mo ditseleng. Fa bese e ka go ema ka dinao, ke nagana gore o ka dira dilo tse pedi fela, o ka nna pelotelele gape wa ema ka go tia.